Ngokombono wami, ngiyavumelana nokobana umrhatjho womphakathi wangekhethu kufuze ulise ukusidlalela iingoma zangaphetjheya ngombana angeke, angeze wathola ngaphetjheya badlala iingoma zangekhethu namkha iingoma zesikhethu nabo badlala iingoma zabo. Umrhatjho wangekhethu nawungadlala iingoma zangekhethu, ilimi lekhethu lingathuthuka khulu begodu bangabona nakwamanye amakhawuntru bonyana siyazikhakhazisa ngesikhethu.

Umhlobo wamavidiyo angakavumeleki ukufakwa ku-inthanethi, kulokha abantu nabapunyukileko bafaka iinthombe zokubhunyuka. Nalokha abantu bafaka iinthombe benza ikonzo yangekamereni namkha ikonzo yokomseme. Nalokha abantu nabalwako, babethana, babulalana azikavumeleki bonyana zingene ku-inthanethi. Lokha umuntu nakakhuluma ngomunye umuntu aleya amanga, nakho akavumeleki bona bonyana kungene ku-inthanethi.

I-eLearning elethwa yitheknoloji, kukobana umuntu akwazi ukufunda begodu enza umberego wakhe ngesikhathi afuna ngaso begodu akwazi bonyana aberegise i-internet ukwenza umberego loyo. I-eLearning yenza bonyana ubani nobani akwazi ukufunda, ngesikhathi nanyana ngisiphi afuna ukufunda ngaso ngombana uyarikhoda, ubhala kufowunu, uyathumela ku-inthanethi. I-eLearning yenze umberego bonyana namkha amaphilo wabantu bonyana abe lula.

I-Wi-Fi ilisizo khulu ebafundini ngombana imiberego yabafundi eminengi idinga bonyana uye ku-inthanethi uyokuhlola ezinye iimpendulo begodu i-inthanethi ukuze ungene kiyo ifuna idatha. Kanti abafundi abanye abakghoni bonyana bangakwazi ukuthenga idatha qobe ngamalanga kodwana nabane-Wi-Fi iba lisizo khulu kibo ngombana bayakghona bonyana baberegise i-Wi-Fi ukungena ku-internet benze umberego yabo yesikolo.

Ipilo ngaphandle kwedatha akusese ngiyo ngombana imisebenzi ulwazi lakhona ngobunengi silithola ku-inthanethi. Umuntu nakunento angayizwisisiko namkha afuna iimpendulo zento ethile, uyakghona bonyana ayozifuna ku-inthanethi. Umuntu ufuna umberego uwuthola ku-inthanethi, umuntu ufuna isikolo ulwazi lakhona ulithola ku-inthanethi. Ubuphilo bethu boke sebuku-inthanethi esikhathini sanamhlanjesi begodu i-inthanethi idinga i-datha. Umuntu kufanele athenge idatha elizomhlalela for inyanga yoke namkha aye lapho kune-Wi-Fi khona yasimahla akwazi ukungena ku-internet.

Ukusetjenziswa khulu kwabomaliledinini eSewula Afrikha, ngikho okwenza bonyana idatha libize khulu ngombana bayazi bonyana abantu abanengi basebenzisa abomaliledinini besimanjemanje begodu ngaphandle kwedatha abomaliledininabo ababeregi kuhle. Abakwazi bonyana bangangena ku-inthanethi begodu bayazi bonyana umuntu uzolithenga idatha namkha lingabiza khulu kangangani.

Iye, umrhatjho womphakathi kufuze kube ngiwo othuthukisa abavumi bendawo leyo. Angithi intandani ehle ngumakhothwa ngunini. Kweminye imirhatjho nababona bonyana umrhatjho womphakathi uzimisele kangangani ukuthuthukisa abantu bawo, babo. Nabo bayakhuthala bonyana barhelebhe ukuthuthukisa abantu labo ngombana ithome nkhaya bonyana bathuthukiswe begodu nakweminye nabanye abantu abadinga ukuthuthukisa abantu labo nabezwa bonyana umrhatjho womphakathi uyazama bonyana ubathuthukise nabo bazongenelela bafake isandla.

Nakudlala ifilimini ngelimi lesintu, batlola nangesiNgisi ukuthi kuthiwani. Lokho kusiza bonyana nomuntu ongasazi isintu akwazi bonyana afunde bona kuthiwani, akghone ukuzwisisa naye abukele.

Inengi labavumi beSewula Afrika linzinze nge-Gauteng ngombana e-Gauteng kulapho khona uthola bonyana abavumi abanengi bahlala khona begodu kula khona ungakghona bonyana ubonise ikghono lakho, ukwazi bonyana ungene nge-studio, urikhode, ube ngusoziwako sosaziwako nawe njengabanye abavumi. Kulapho khona umuntu namkha umvumi ufuna ukuphumelela, akghona bonyana abonise khona ikghono lakhe lokuvuma begodu lithuthukiswe.

Ifilimi leSewula Afrika elithandwa khulu ekhethwapha begodu nangaphetjheya, yi-Sarafina nefilimu elibizwa ngokuthi yi-Long Walk to Freedom. Amafilimi la womabili, athandwa khulu ngaphetjheya begodu nangapha eSewula Afrika ayathandwa.

Umlingisi oyikutani mlingisi lapho indaba nayithoma, ithoma ngaye begodu uvela kanengi eendabeni namkha eenqetjhaneni ezidlalwako. Umlingisi oyikutani mlingisi obonakala lokha nakalingwa, ulingwa khulu begodu isiphetho sakhe uyaphumelela.

Into ebangela bonyana abalingisi bagcine sele bamadaniswa namkha bahlotjaniswa nendima abayilingisako efilimini, kusuke ababukeli balithanda khulu ifilimelo begodu kusuke kuyinto eyenzekako esikhathini esinengi eempilweni zabantu namkha emaphilweni wabantu bese umlingisi nasele adlala indima leyo, nanoma sebambona, abantu babona kwanga yinto eyenzeka ngokweqiniso, bakhohlwe bonyana umuntu bekalingisa.

Iye, amanye amafilimi ayaba nomthelela ebulelesini obenzekako ngombana iinlelesi zilingisa into eziyibona efilimini bese ziyoyenza mbala.

Amafilimi amalanga la sekabukelwa khulu ku-inthanethi iye, kodwana athi sele sekabukelwe ku-inthanethi bawafake nakibomabonwakude basimahla abukelwe. Lokho kwenza bonyana woke umuntu athole ithuba lokobana awabukele nanyana ungakawabukeli ngesikhathi esifana nesalaba ababukele ku-internet ngombana be-inthanethi babukela maqanzi, ngaphambi kobana kubukele laba ababukela kubomabonwakude.

Mina amafilimu ngithanda ukuwabukela ku-nthanethi ngombana nangiwabukela ku-inthanethi, ngiwathola asanda ukungena begodu ngiwathola kungasinguwo woke umuntu owabukelako. Athi nasele eza kubomabonwakude, ngisuke sekudala nginelwazi lokobana kokwenzakalani ngombana ngibukele ku-inthanethi.

Indlela yokubukela amafilimu engabizi kangako, kukobana uyowahlola kuma-social media, kufana nobuso bencwadi obubizwa ngokobana yi-Facebook. Nawuhlola lapho utlola bonyana ufuna ukubukela liphi ifilimu, liyavela begodu alidli idatha elinengi khulu.

Idatha libiza imali ephezulu khulu, ngombana uthola bonyana idatha elizokuhlalela for inyanga yoke ungathola bonyana uzokusebenzisa imali engange-three hundred rand namkha four hundred rand. Kuya ngokobanyana usebenzisa yiphi i-network. Idatha libiza khulu.

Idatha liqakatheke khulu ebantwini ngombana amalanga la yoke into esiyifunako siyithola ku-inthanethi. Begodu i-inthanethi ifuna idatha. Lokha umuntu nakafuna umsebenzi namkha ofuna uku-aplayela umsebenzi kufanele a-aplaye asebenzise i-email. Begodu i-email ifuna bonyana ube nedatha. Lokha umuntu nakaqalene bonyana ufuna umsebenzi, uyifuna ku-inthanethi. Begodu i-inthanethi ifuna idatha. Idatha liqakatheke khulu ebantwini.

Ukubukela amavidiyo kuqeda idatha khulu, ngombana amavidiyo yinto engathathi isikhathi esincani. Kodwana ithatha isikhathi eside, ungathola bonyana izokuthatha ema-minutes amahlanu. Kodwana ukuthumela umlayezo akudli idatha nanyana kungaba nedatha elincani ube nama-megabytes amatjhumi amabili ungakwazi bonyana uthumele umlayezo. Kodwana nawufuna ukubukela amavidiyo angeze waqeda ukuwabukela ngedatha lelo.

Indlela umuntu angabulunga ngayo idatha bonyana lingapheli msinyana kukobana angavuli izinto ezinengi efowuninakhe. Izinto ezifana nama-app amanengi, ngombana adla msinyana idatha begodu alidla khulu. Kodwana azi bonyana ulisebenzisela into ethileko bese uyalivala ngaso soke isikhathi nakaqeda ukwenza namkha ukulisebenzisa. Kufanele enze bonyana alivale. Kuze lingapheli msinyana.

Lokha umuntu nakaphelelwe lidatha akakwazi bonyana asebenzise i-inthanethi, ngombana i-inthanethi ifuna idatha. Yoke into edinga i-inthanethi namkha itlhoga i-inthanethi umuntu akakwazi bonyana angayenza.

Idatha abantu balithenga eentolo. Uyafika esitolo esithengiswa i-airtime ubatjele bonyana udinga idatha. Uyakwazi bonyana ulithenge lokha nawune-bank, une-App yakhona efowuninakho uyakwazi ukungena phakathi kwe-App leyo uthenge idatha. Begodu uyakwazi bonyana uthenge i-airtime bese i-airtime leyo uzakwenza ngayo idatha.

Enarheni yeSewula Afrika idatha libiza khulu. Kodwana kunaleli mina engilisebenzisa le-Vodacom. Libiza i-two hundred and fifty. Liyakwazi bonyana lingihlalele inyanga yoke.

Abantwana besikolo kufanele idatha lingabizi khulu kibo. Libize fifty rand namkha ngaphasi kwalokho. Begodu kube lidatha elizomhlalela inyanga yoke, ngombana abantwana besikolo idatha leli ngilo abalisebenzisa khulu eenkolweni ukuthola ilwazi kwezinye izinto abazifundako esikolweni. Begodu abantwana besikolo abanayo imali ngombana abasebenzi basafunda.

Kunedatha elibizwa kobana i-social data, begodu kunedatha elibizwa nge-inthanethi idatha. I-social data, idatha olisebenzisa ukungena eenkundleni zokuqhumana ezifana nabo-Facebook namkha i-WhatsApp. I-inthanethi datha ukwazi ukwenza yoke into edinga namkha imitlhoga i-inthanethi ngedatha lelo.